Ingenelo yasekuhlaleni yeWi-Fi engahlawulelwayo ayikho.

Kubalulekile ukuba iWi-Fi yakho ibe nesikhuselo, iphasiwedi, kuba loo nto yenza ukuba abantu bangakwazi ukuthi bunxulumane apha kuyo basebenzise idatha yakho.

Ndingaqale ndimbuze ukuba uyayazi na ukuba idatha yintoni, usebenzisa eyiphi inethiwekhi, kwaye ufuna idatha engakanani, ufuna idatha ezohlala ixesha elingakanani?

Ezi khompyutha ndibona zithatha imisebenzi yabantu kakhulukazi kweli lixa lizayo. Kuza kuya kuye kwiivenkile ezi khompyutha kube zizo ezisebenzayo kwiivenkile kuba zinobuchule obukhulu.

Ndithanda kakhulu ukubukela uYoung Sheldon, uTeen Wolf, uBlood and Water. Ndiwuthanda kakhulu uYoung Sheldon kuba uneemfundiso ezininzi.

Ayingombono omhle kakhulu le nto kuba abantwana abazukwazi ukunaka izifundo zabo, bazonaka kakhulu iifowuni zabo babukele ooTikTok nooInstagram.

Xa ndingakwazi ukufikelela kwiWi-Fi ndingathenga idatha kuba ndifuna ukuxhulumana nomntu endifuna ukuxhulumana naye ngelo xesha.

Ndingathenga idatha kwifowuni yam ndizikhonekthise kwi-laptop yam ndikwazi ukungena kumaqonga eendaba ezentlalo.

Hayi, abukho ubungozi kuba loo nto ibubuntu kwaye unceda nabantu abaninzi abangenayo imali yokuthenga idatha bakwazi ukufikelela kwizinto abafuna ukuzenza efowunini, njengokwaplayela imisebenzi nokujonga imisebenzi.

Ewe, ngumbono olungileyo kuba kubakho ixesha apho xa usebhasini okanye kwitekisi kungabikho nethiwekhi efowunini yakho. Ngoku xa kukho iWi-Fi iyanceda kakhulu loo nto.

Xa icotha kakhulu iWi-Fi ndingathatha ifowuni yam ndithenge idatha ndenze le nto bendifuna ukuyenza kuba xa kuyinto ebalulekileyo ayikho enye indlela endingenza ngayo ngaphandle kokuba ndizithengele eyam idatha ndenze loo nto ndifuna ukuyenza.

Ewe, yinto endingayenza nam kuba ndiyathanda ukufunda ngamanye amalwimi, ndihlale ndikwazi ukuthetha iilwimi ngeelwimi.

Ziyanceda kakhulu abantu abangakwaziyo ukuthenga idatha, abantu abangenamali ngelo xesha ukuba benze le into abafuna ukuyenza, kakhulukazi xa kuyinto ebalulekileyo.

Mhlobo wam, ndithe ndisenza umsebenzi apha ndaphelelwe lidatha. Ngoku andinayo imali yokuthenga idatha kuba idatha ibiza kakhulu ngala maxesha. U-fifty MBs uvele ube yi-twenty randi kwaye naloo fifty MB mncinane kakhulu, awuzukwenela le nto ndifuna ukuyenza.

Ndingazama loo ephu kwifowuni yam xa ingangeni kwi-smart TV.

Ndingavakalelwa kabuhlungu kuba andikwazi ukufunda xa kukho abantu abenza ingxolo okanye umsindo, andikwazi tu ukufunda. Loo nto ingandenza ndingakwazi ukufunda kwaye igqibele indenza ukuba ndifelitshe.

Umculo endingathanda ukuba udlalwe ngumculo kaChris Brown kuba ndiyawuthanda kakhulu.

Ndingaya ezikolweni zamabanga aphezulu ndiyokwazisa abafundi ukuba xa befika enyunivesi bakwazi ukuba ba-aplayele izifundo zamaphephandaba, ndibacacisele nangeziphumo nenzuzo abayifumanayo xa bethe balento bafunda yona, bafunda zona iziphumo zamaphephandaba.

Hayi, andiwumameli unomathotholo, imozulu ndiyifumana efowunini kwiephu yemozulu.

Abaphembeleli bayasinceda kakhulu basazise ngezinto ekufuneka sizenze, neengcebiso zabo ziyasinceda kakhulu.

Iingxaki zezi ephu zomtrimisho kukuba ziyitya kakhulu idatha.

Ndiyijonga rhoqo kuba ndifuna ukubona ukuba ndiyisebenzisa kangakanani idatha kwaye ndisele nedatha engakanani ukuze ndikwazi ukwehlisela xa kuthi kanti ndiyayimosha.